Merogo e melemo go rona, fa re ja merogo e e fapaneng e re naya maatla ka gonne merogo ga e tshwane yotlhe.

Go jala mofuta o o fapaneng wa maungo go molemo ka gonne o ka kry-a gore ga o rate dipanana o rata diapole le gone fa di butswitse o ka kgona gore o di tseye, o di pakete, o di rekisetse batho gore o kgone go kry-a chelete, o reke dijo mo ntlong kgotsa o reke dipeo tsa maungo a mangwe o kgone go jala gape.

Fa o jala ditamati, o ka kgona go lo go reka peo ya tamati ko mabenkeleng, kgotsa wa tsaya peo o ya tamati e e ka mo gare ga tamati wa e jala kwa mmung e be o e nosetsa, ditamati di tla gola moo.

Ga ke itse go le gantsi ka ga rooibos gore e jalwa jang le gore e robiwa jang se ke se itseng ka rooibos ke gore ga e na caffeine jaaka kofi le ditee tse dingwe.

Rooibos e molemo mo go rona ka gonne ga ena caffeine jaaka kofi le ditee tse dingwe. Rooibos o ka e fa ngwana o monnye.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke tse tshwanang le tseo balemirui ba diphologolo merogo le maungo ba fapanang le tsone ba kopanang le tsone jaaka go fetoga ga maemo a bosa jaaka ga pula e na thata kgotsa e sa ne fa go chesa thata.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba kopana le tsone gompieno, ke go fetoga ga maemo a bosa ka gonne maemo a bosa ga a sa tshwana le a pele go na le gore go chese thata and then go na le gore pula e ne thata e senye dijo e senye maungo e senye merogo.

Mo nakong ya gompieno o kgona go dirisa maungo go etsa jeme, go dira matute, go dira maungo a omisitsweng gore o kgone gore o berekise mo dijo tse di fapaneng le gore maungo ao, a se ke a bola.

Ke maungo a jalwang thata mo lefatsheng ke diapole, dipanana le di-orange ka gonne ke tsone tse e le gore batho ba di rata thata and o kgone go di jala bonolo.

Merogo e tshwana kana le ditamati, eiye le khabitšhe e jewa thata mo lefatsheng ka gonne o kgona go jala bonolo ebile o kgona go di berekisa mo dijong tse di fapa-fapaneng.

Mabele a naya mmele maatla ebile a kgorisa ga o dule o tshwerwe ke tlala.

Fa go twe wine farming, ba bua ka morara o ba o ba tla o dirisa go dira wine, a se morara o ba tlo o dirisang go o rekisa o le jalo.

Fa o tlo itshimolela tshingwana ko le lapeng, o tlhoka mmu, o tlhoka metsi, o tlhoka letsatsi, o tlhoka dipeo ebile o tlhoka le tsebo ya gore tshingwana e simolola jang le gore o tla e tlhokomela.

Ga ke itse go le gantsi ka ga rooibos, rooibos-e re thusa thata, e re naya maatla mo mmeleng, ka gonne ga e na ka caffeine.

Dithoro tse leng botlhokwa, ke dithoro tsa tamati, tsa eiye, tsa khabitšhe, tsa sepinatšhe ka gonne ke tsone dijo tse re di jang thata mo lefatsheng. Dijo tsa dithoro tse e leng botlhokwa ke mabele ka gonne mabele a naya mmele wa rona maatla.

O tshwanetse go itse gore rooibos-e jalwa ka nako efe ya ngwaga le gore peo ya teng e tlhoka mmu o ntseng jang.

Rooibos-e e re naya maatla mo mmeleng ya rona ka gonne rooibos ga e tshwane le ditee tse dingwe yone ga e na caffeine.

Rooibos-e o ka e dirisa go apaya ka yone, o e tshele mo dijong kgotsa o e nwe jaaka tee e fisang kgotsa tee e tsididi ice tea.

O kgona go dirisa merogo go dira matute gore o kgone go natlafatsa mmele fa o batla gore mmele wa gago o fokotsege, ebile o kgona go dirisa merogo go etsa dijo tse monate tse nang le nonofo.

Kwa mabenkeleng ke ne ke tla yo reka ditamati gore ke dire sopo ebile ke reke segwete le khabitšhe gore ke dire coleslaw.

Thekenoloji e dira gore kgwebo ya maungo e be bonolo. Thekenoloji e re direla dilo bonolo ka gonne ka thekenoloji o kgona go dirisa motšhini go dira matute le jeme ka maungo. O kgona le gore o bone gore maungo a gola jang, gore o jala jang maungo o kgona go dirisa thekenoloji le go tlhokomela dijalo tsa gago.